Ndingathenga amantshontsho enkukhu ndiwafuye abe madala, azalele amaqanda. Amaqanda ibe ngalawo ndizowathengisela abantu.

Xa kunqabe imvula enye imfuyo iyabhitya, iyehla apha esiqwini. Enye iyafa ngoba amanzi anqongophele, akafumaneki.

Njengomfuyi ndigcina kwaye ndilandele imiqathango ebhaliweyo kwezogonyo, umzekelo ideyithi. Ukuba kuthiwa kukho eso sifo sizofika, kuyofanele ndiqale ndigonye singekafiki eso sifo eso ukuze imfuyo yam ikhuseleke.

Akanguye ngokwesithethe kodwa sisixhobo esinamandla ngokwandayo asisebenzisayo kwicala lozolimo ukuphucula kwezolimo.

Iingenelo zokufuya iigusha, uyakwazi igusha uyithengisele omnye umntu ofuna ufuya. Uyakwazi uyithengise emizini ezoba nemicimbi. Uyakwazi uthengisela abantu abathengisa inyama. Uyakwazi uphinde uthengise uboya begusha.

Inyama kukuze ingaboli ngokukhawuleza kofuneka ndiyifake efrijini izokwazi uqina kwaye ndiyithengise ngamaxabiso afikelelekayo ukwenzela izokhawuleza uphela.

Yenziwa yinto yokuba iimbotyi ezinkonkxiweyo seziphekiwe kwaye ukutshisa ukutya kubushushu obuphezulu kukubulala iintsholongwane.

Ewe, zikhona iinzame uRhulumente azenzayo ukuze amafama afumane amanzi kuba xa kuphele amanzi, amanzi athuthwa emadamini ngeetilakhi ukuze izilwanyana nezityalo zikwazi ufumana amanzi.

Ingenelo lokufuya iinkukhu kukuba ufuye iinkukhu, usogqiba uzithengise xa zizalele amaqanda uthengise namaqanda. Uthengisele nabantu inyama, abafuna inyama yeenkukhu.

Xa usenza umqwayito uthatha iipesika uzibeke elangeni ukwenzele zome, ziqine, kuze kuphume umqwayito.

Laa gadi isemva kwendlu phaa ekhaya ezilalini iluncedo kakhulu kuba kutyalwa kuyo imifuno esizokwazi ukuyenza isishebo. Igadi leyo xa ibizwa kuthiwa sisitiya.

Zingumthombo wokutya okunesondlo kunye nokutshintsha izinto ezinintsi ezibonelela ngoluhlu lweenzuzo zempilo.